Motswalle ka ha nkgono wa hao, a mahaeng ha ana bank account. Nka O kgothaletsa ho sebedisa ditshebeletso tse kang, ho romella tjhelete mabenkeleng a tshwanang le Shoprite, Pep, le Pick n Pay. O mo romelle tjhelete e teng. Mme o mo fe pin, hore a ye moo. Ba tla mo fa tjhelete, ha fela a tshwere pasa ya hae.

Motho eo e bang re mo tshwarisitse tjhelete. O balehile ka yona. Ntlha ya pele ke hore re hlalosetse mapolesa se e bang se re etsahelletse. Hore atle a utlwisise, taba enana e bang e re hlahetse. Ya bobedi ke hore re hlalosetse ba lelapa la hae. Ka seo se bang o se entse ho rona. Ka ha e le motho e bang re mo tshepile motho e bang re phela le yena, e bang re hotse le yena. Ka hona re tla leka ho beha pelo sekotlolong. Ha re mo emetse hore a itlhahise, a tlo re hlalosetsa ke ka eng, a baleile le tjhelete ya rona. E bang ne re tshepile hore e tla re Tshitwe e fihla, ra be re kgona ho arolelana ka yona.

Ka ha ke kadima tjhelete ya matjhonisa. Ke tseba hore ha a molaong, le hore o otlana ha bohloko. Mosebetsi ha o ka fela, ke so qete ho mo patala. Ke tla mpe ke sebedise tjhelete e bang, ne ke bolokile ha ntse ke sebetsa. Ke buisane le yena hore a utlwisisa hore, tjhelete enana ha e tlo fella mme ha e tlo kwala sekoloto kaofela la tswala ya teng. Haeba ho ka kgoneha, ke kopa a tle a mphe mosebetsing wa ka tlung kapa wa ntle jarateng. Ke kgothe, ke hlatswe di vestere, kapa ke mophehele. Tsohle tse ebang o ya di hloka, a nketsise tsona. Ho fihlella sekoloto sa ka se pataleha. Hobane ha ke na mosebetsi ka motsotso oo.

Dumela moreki. Ke manager-a, wa mona bank-eng. Ke utlwisisa seo o bolelang ka sona. Nka lakatsa hoo tsebisa ka ntho e re bitsang fixed deposit. Ho bolela hore o tlo nka tjhelete e itseng, o sa batleng ho e sebedisa. O e boloke le rona. Sebaka se itseng. Mohlomong dilemo tse pedi ho ya ho tse hlano. Ha o tlo kgona ho e sebedisa, e tlo dula e bolokehile, o sa e thetse ka moo. Mme e tlo ba le dinyollelo tse itseng, kapa tswala e itseng. Mohlomong e nyoloha ka tswala ya zero point five percent, kgwedi le kgwedi. E tlo dula e ntse e le jwalo, e le zero point five percent. Ho ya ka dilemo tseo dikgethileng tse pedi ho ya ho tse hlano. Mme o tla e fumana ha dilemo tseo di se di fihlile di fitile. Na ke ntho eo o ka lakatsang ho e sebetsana le rona eo?

Dumela motswalle. Ke kopa ho bua ka, le wena ka taba ya bohlokwa. Ke a tseba hore o na le mathata a ditjhelete, ebile o batla ho adima tjhelete ho matjhonisa. Ke kopa o sa etsa jwalo. Ka ha tswala ya hae e hodimo haholo. Mme o tlo qetelletse ho iphumana o le ka hara sekoloto se seholo sebang o ke ke wa kgona ho tswa ho sona. Ke a tseba hore na le mathata a ditjhelete. O kile wa nahana ka ho sebedisa tjhelete e ngata e tswang bank-eng. Seo se bitswa personal overdraft. Ka hoo, tjhelete ya bona e kgona ho pataleha ha bobebe, ka lebelo la hao. Le tswala ya bona e nyenyane hantle, ebile e ya laoleha. Ka hona ke kopa o mpo o leke ho sebedisa yona. O mpe o kgethe, kgetho ya personal overdraft. Ka ha di bank-a di ya laolwa, o sireletsehile ho dintlha tsohle tse bang e ka ba tsa leeme, ho tjhutjhiswa le ho tshabiswa. O tla patala tjhelete ka lebelo la hao.

Taba ya ho kenya motho, mokgatlong wa life insurance, o sa dumellana le yena. Ke ntho e mpe, e batlang ho tshelwa ka mathe. Ke nahana hore, ntho e ka etsang hore e thibelwe. Ke hore beng ba di insurance ba seke ba dumella motho, ho tla fela ka ditokomane tsa motho, kantle ho tumellano ya motho eo. O tlamehile hore ha a tla tlo ngodisa, kapa a ngodisa motho e mong a tle le yena. Mme ho be teng tumellano e bang ya bonahala ka pela beng ba di insurance. Eo e ka theola sekgahla sa hore batho, ba kenye batho ho di life insurance e kapa insurance efe kapa efe kantle ho tumellano ya bona. Mme ya phema sekgahla sa ho bolawa ha batho.

Moreki, ke utlwisisa ka botlalo matshwenyeho a hao mabapi le tefo ya sekoloto. Mme ke mona ho tla o thusa ho utlwisisa hore na se sebetsa jwang. Ha o no nka kadimo ya koloi, o ile wa dumela ho etsa ditefello tse tlwaelehileng tsa kgwedi le kgwedi ho lefa sekoloto. Le ha hole jwalo, sekoloto se hlophisitswe ka tsela eo hore tjhelete e kgolo ya karolo eo, e tjhetjhiswe ho fihlella qetellong ya nako ya kadimo. E tsejwang e le tefo ya balloon kapa yona balloon payment. Nahana ka sena, o lefa kgwedi le kgwedi ho lefella boholo ba sekoloto. Empa ho na le tefo e kgolonyana eo lokelang ho etsa qetellong ya ho phethela kadimo. Ena e kaba tjhelete e ngata, empa ke karolo e tlwaelehileng ya mofuta ona wa sekoloto.